Ke apara diaparo tsa setso sa Setswana. Di ne di a fetoga fa dingwaga di tsamaya, diaparo di ya di ntse di fokotsega fa bangwe ba di apara, bangwe ba ikutlwa ba sa phuthuloga fa ba di apere.

Ee, ke akanya gore e ka apariwa ko meletlong e botlhokwa kgotsa meletlong e tlotliwa kgotsa meletlong e e tlotlegileng. Ka jalo jaaka di-conference go supa gore mongwe o apere diaparo tsa setso se se fe, ka jalo bangwe ba kgona go bona gore motho o apereng setso se go raya gore ke setso sa kwa gaabo kgotsa sa kwa sa gagwe.

Ke moaparo wa setso sa Setswana ka gonne moaparo wa Setswana o fitlhile mebele ya basadi ga o dumelele gore basadi ba ntshe mebele ya bona e me yotlhe mme fela e fitlhile mebele ya bone.

Ke tsona mme ga di a tshwanna go aparwa nneng kapa neng, diaparo tse dikhutshwane le diaparo tsa Mazulu tsa setso mme tshwanetse fela di apariwe fa baya meletlong le di-conference-ng tse di botlhokwa ka gonne yona e ntsha matswele le mebele ya basadi.

Diaparo tsa setso di farologane ka mefuta-futa go ya ka setso sa tsona. Motho mongwe le mongwe fa a apere diaparo tsa setso sa gagwe di a bontsha gore motho o ke wa setso se se feng. Ka gonne gantsi ke tse dikhutshwane mme fela tse dingwe bangwe ga ba apare diaparo kgotsa ga ba apare, ga ba fitlhe matswele a bona. Banna le basadi bangwe ba wa fitlha bangwe ga ba a fitlhe ka jalo e kgona go bontsha mongwe gore motho o aparetse setso se sefe le gore se gaabo ke setso se sefe.

Mosadi fa a fetsa go nyalwa o tshwanetse go apara diroko le dikhethe. Lebaka la gore goreng a apara jalo ke go bontsha gore mosadi o o nyetswe.

Setso sa Setswana ba dirisitse, go na le dikhiba le mesese mo diaparong tsa setso sa Setswana mo basading gape diaparo tsa bona di dirilwe ka diphologolo tse di farologaneng go tshwana le dikgomo, dinku le diphologolo tsa .

Kamano e leng teng mo diaparong tsa setso le diaparo tsa basadi ke gore mo ditsong tse dingwe diaparo tsa basadi ga di a felela mo mme fela mo ditsong tse dingwe di feleletse. Ke ka foo ditso tse dingwe basadi ba sa apare go felela.

Diaparo tsa segompieno le diaparo tsa setso di a tsalana ka gonne diaparo tsa fešene ke diaparo tse khutshwane le diaparo tsa setso ke diaparo tse khutshwane ka gonne diaparo tsa difešene ditswa mo diaparong tsa setso.

Diaparo tsa setso di tlhotlheletsa basadi gore ba apare ka mokgwa ba ka mo ba aparang ka teng ka gonne fa ba apere diaparo tsa setso ga ba boloka mebele ya bona. Mebele ya bona ga ya fitlhega mme ba apara ka tsela e e sa tlhomphegeng. Ka jalo meaparo ya setso e kgona go bontsha bošwa ba mosadi, ke ka foo diaparo tsa setso di sentse di apariwa ko dinageng dingwe.

Fešene e bontsha go lekalekana ga banna le basadi le ditiro tse di diriwang ko mabenkeleng. Diaparo di bontsha gore banna le basadi ba kgona go dira tiro tseo ke ka foo le fa diaparong, diaparo tse di kgonang go apara ke banna jaaka marokgo le dikipa dingwe di kgona go apara ke banna le basadi.